Ukhona kakhulu umahluko endiwubonayo phakathi kweendlela zakudala nezanamhlanje zokulima. Ngoku kusetyenziswa oomatshini kanti kudala abantu babelima ngezandla ngoku izinto ziyakhawuleza ukuntshula izityalo, njalo njalo.

Xa ndincokola nabahlobo bam ngokutya kwenkcubeko endikuthandayo ndingabaxelela ngamadumbe. Amadumbe kukutya okufana namazambane. Amadumbe uwapheka enamaxolo, uyawavasa uwagalele embizeni ugalele amanzi. Xa evuthiwe uchube amaxolo uwatye, anambitheka kakhulu. Ndingathanda ukuba abahlobo bam bawazame.

IsiXhosa nyhani lulwimi olutyebileyo kwaye amagama abizwa ngeendlela ezahlukeneyo. Ndicinga mna ababhali bangasombulula ngendlela yokuba bacacise xa bebhala kwiincwadi zabo ezichaza amagama. Xa igama lithetha into enye bakwazi ukulihlalutya ngendlela elibizwa ngalo.

Ewe, ndike ndive ngolwaphulomthetho olwenzeka ezilalini. Umzekelo ukubiwa kweenkomo, kuxhaphake kakhulu ezilalini ukubiwa kweenkomo. Uyakwazi uthi umntwana esalusa iinkomo ngokusuka nje amehlo wakhe ezinkomeni sekabona ukuba iinkomo sezibiwe okanye ngokuhlwa iinkomo zihanje ziyovalelwa ebuhlanti, xa nivuka kusasa iinkomo azisekho zibiwe.

Owu, ndonwaba kakhulu xa ndisitya ukutya endikuthandayo kwesiNtu! Ndiziva ingathi nditya ukutya okungaziwa ngabanye abantu. Kunencasa kuyanambitheka ukutya okuya empilweni okunezakha mzimba kube ngathi ndingakutya kwakhona nangemini elandelayo.

Isicelo somtshato siye senziwe ngokuba kuthunyelwe incwadi kwelo khaya umfana abone kulo intombi kuyocelwa ubuhlobo. Emva koko babuye abo bathunyiweyo ukuba bayocela intombi bebuya besithi abantu belaa khaya bayavuma, babanike umhla abazohoya ngayo bayothetha nabantu belo khaya. Bavumelane ukuba hayi, siyanivumela sinayo le ntombi niyifunayo, ningayithatha sakhe ubuhlobo.

Ezilalini lukhona uhlobo lwezithuthi kodwa zihamba ngamaxesha. Umzekelo kufuneka uvuke kwakusasa ukuba uya edolophini ubuye kwangexesha. Kusasa uyakhwela uhambe uye edolophini, wenze izinto ozenzayo apho edolophini. Kubekho isithuthi esibekiweyo esichazwayo ukuba siyaphuma ngexesha elithile. Kumele wena uqiniseke ukuba zonke izinto ozenzayo uyazigqiba phambi kwelo xesha lokuba isithuthi siphume sibuyele elalini, kungenjalo siza kushiya.

Ukulobola kubaluleke kakhulu kumyeni ocela intombi. NgokwesiNtu sithi ke ukulobola kukwakha ubuhlobo kwiifemeli, eyentombi neyomfana.